Akukho okunengi okungenziwa kulesi simo ngoba abantu abadala abakudingayo ukuthi ube nesineke futhi wazi ukuthi abazenzi ukuba bebe esimeni abakuso okwakho nje ukuthi ubenesikhathi, ube nesineke, abanakekele konke kuzolunga.

Ziyadingeka izinhlangano zabesilisa ezokwazi ukuthi zifundise abesilisa abasakhula ababafanyana ukuba bangene ebudodeni sebefundisekile futhi kulabo sebegxile ezidakamizweni, kuyadingeka ukuthi kube khona ama-rehab centres wamahhala. Ngoba akhona njengamanje ayabiza futhi abaningi abakwazi ukuthi bangene khona ngenxa yezimali.

Ngiyacabanga ukuma imitholampilo izama ukufundisa abantu ngesifo se-HIV and AIDS, kuyadingeka ukuthi kube khona izinto noma abantu abaphila nalesi sifo abaphilayo okubonakalayo ukuba baphila iyimpilo ezinde futhi baphila kahle, bebe khona ekukhulumeni nabantu. Kuphinde kube khona noma umfanekiso obonisa umuntu ongathathi amaphilisi ngesikhathi ongazinakekeli ukuba imiphumela ibanjani.

Okwadingeka ngikwenze kwakuwumfundi owayewile, lokhu kwaba nzima ngoba iningi yezikole zasemiphakathini, ikakhulukazi imiphakathi emalokishini nasemikhaya, nasemakhaya, abanazo izinsiza zempilo abanazo eduze zokuthi ukwazi ukusiza ngokushesha.

Imiphakathi ingasiza ngokuba ixhumane nohulumeni kuzamwe abantu bavule ama-NPO kutholwe nama-donations aphuma ezitolo zasemphakathini kuxhunyanwe nokhansela, izinto ezinjalo zikwazi ukuthi abantwana noma bedlile esikolweni. Kodwa ekhaya bafike kube khona abakutholayo kuma-NPO nama-NGO, kube nama-feeding schemes endaweni.

Sibuhlungu isimo somuntu imithi engazweli kuyena ngoba akasizeki futhi akalulami kalula kuthatha isikhathi ukwelulama. Kunzima nokuza njalo abezemitholampilo beze emzini yenu bezolokhu benihlola ukuba aninaso isifo se-TB.

Kudingeka uqiniseke ngokuthi amanzi ayophumaphi futhi nohlobo lwepayipi lube oluhambelana lapho elifakwa khona, futhi nokuma kwalo kuyadingeka ukuthi kuqinisekise ukuma lime kahle noma lifakwe kahle.

Kuyadingeka ukuba abacisha umlilo bavikeleke ikakhulukazi bakubeke phambili ukuvikeleka kwabo nezimpahla zabo abazigcokayo ukuze bavikeleke, futhi babe nama-rispirators benze baqinisekise ukuthi ama-respirators akulungile futhi akufanele ukusebenza. Futhi izikhathi zonke bemane bebheka izinto zabo ukuba zilungile zisaqondile.

Ukudla okubalulekile okudingwa izingane ukudla okunomsoco okufana nezithelo, zonke izithelo eziningi ziyadingeka emzimbeni womntwana ukuze akhule aqine.

Ukuqeqeshwa kwaba mcimi mlilo kanye namaphoyisa kuhluke kakhulu ngoba bona uma beqeqeshwa, baqeqeshwa umsebenzi bawuyenze njengoba unjalo uma beqeqesha akufani namaphoyisa. Amaphoyisa akuvamanga ukuba aye esimeni leso esenzekayo esobugebengu uma besaqeqeshwa.

Inkulu indima edlalwa othisha ekufundiseni izingane futhi nawo uhulumeni uyasiza ikakhulukazi owezemfundo, uyasiza kwezinye izindawo ikakhulukazi emadolobheni ukuze izingane zikwazi ukufunda ngosizo lokuqala.

Isikhathi sokulinda eside siyihlupho kakhulu ngoba ukunganaki ingane kungenzeka noma yini, nabantu abadala abasenaso nesineke sokulinda futhi baphathekile.

Edingeka kakhulu ukuba abefundi noma uma befundiswa sinosizo lokuqala ezikoleni kuyadingeka bafundiswe kakhulu ngokuphepha nangokuzivisela bona, ngenkathi besiza umuntu noma omunye umfundi abafunda naye.

Izithiyo ezivamile ezivimbela ukuba abafundi bafunde ngezempilo ezikoleni kuba nzima ngoba othisha abaningi abaqeqeshekanga ngezempilo, futhi abanakho nezinsiza ezingabasiza ukuba bekwazi ukufundisa izingane.

Eminye imithombo ethembekile yolwazi lwezempilo lapha eNingizimu Afrika kungaba umabonakude wakho kanye nemisakazo futhi namaphephandaba.

Izifundo ezatholwa ngalokho ukuthi singabheki ugesi kuphela kodwa sizame ukuba sibe nezinye izinto noma imishini esebenzayo ngaphandle kogesi, ukuze umsebenzi ukwazi ukuqhubeka.

Ziyadingeka izinsiza ezingakwazi ukuthi zimelane nesimo sabantu abakhubazekile ukuba zibe khona, kuzokwenza kube lula ukuba bethole ukusizakala uma bedinga usizo oluphuthumayo.

Ngiyacabanga ukuba uma kudingeka izingane zifundiswe ngolwazi lwezempilo, kuyadingeka ukuthi imininingwane engezempilo noma usizo olusheshayo kudingeka kube ezindaweni ngaphakathi esikoleni. Ezindaweni lapho abafundi kungabalula ukuba bazibone futhi bekwazi ukuzifunda, baziqondisise ngaphandle kokuba bazifundiswe othisha.

Umzukulu kagogo ngingamcebisa ukuba engazama ukutholana nendawo yezemfundo ephezulu efundisa ngokucisha umlilo, noma aye ku-inthanethi noma kumaspala wasendaweni yakhe ukuze athole kahle yonke imininingwane ngale, ngalo mkhakha.

Ukutholwa ulwazi kumtholampilo oseduze nawe futhi imitholampilo eminingi emiphakathini iba nawo amathende, nasezindaweni zomphakathi kuba namathende wokuba abantu kungaba lula bashekhe i-HIV.

Ngingazama ukukhuluma naye umfundi ngimenze ekhululeke futhi ngingamethusi, ezokwazi ukuba aqondisise ukuba uzolunga uzolulama.

Ngingazama ukuba ngibheke entweni zengane noma enganeni ukuba ayinazo, ayinayo imininingwane yabazali bayo.

Kahle ngoba uyobe eqala kodwa ngiyacabanga ukuba bayasizwa uma besafunda ngokuba bezilungiselele imiqondo yabo, ngokuba kubanjani uma besesimweni esikanjena.

Kuyadingeka ukuba behlale naye phansi bemenze aqonde ukubaluleka kokuthi athole usizo futhi bazame nezindlela zokuthi nabo bezame ukuthi, bethole ukuthi imaphi amakhambi wesintu alungile angawathatha nangawathathi. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuba bamufundise ngokubaluleka lokuthatha imishanguzo yakho kahle futhi nangesikhathi ukuze impilo yakho ululame.

Ngingazama ukuba ngithole okuthize mhlawumpe okukhona enganeni ekufana namagama nendawo ephuma kuyo, amagama abazali uma kungenjalo ngingazama kuthola abanye abesengozini okungenzeka ukuba bayayazi ingane.

Umbono wami ngibona ngathi kungaba lula uma abantu bengafuni ukuthola i-bhusta shothi kube nendawo yabo bodwa la bezosebenzela khona, ngoba phela akukwazi ukuthi bangaphoqwa ukuba benze abangafuni ukukwenza.

Imfundo yezimpilo ingafakwa uma kufundwa, ifakwe ibe ingxenye yezinye yezifundo abazifundayo abosizo lokuqala, uma besafundela umsebenzi wabo.